Ke nahana hore ho bolotsa ha ngwana ha a se a santsane a le monyane haholo le teng moo ho ntso ho lokile. Hobaneng ha a bolotse a le monyane ho betere haholo hona le hore ha a bolotse a se a le moholo hobane ho thibelwa ditshila tsele tse dulang mane moo sa tlamehang hore di dule teng ho thibela ntho tseo tse tshwanang le tsona tse jwalo. Ke bona hole betere hore a bolotswe a sa le monyenyane hona le hore ha a se a le moholo.

Ke nahana hore batho bana ba sithabetsang batho hore ba late di-ARV tsa bona. Ke ka moo batho ba buang di-ARV ka teng ba buwang hore he di ya kudisana di ya otisana di ya o tjhentjha mmele di o etsa o be sharpless. Ke ka hoo batho ba bang ba tshabang ho lo lata di-ARV.

Nna ho ya ka nna ha se mang le mang a tlamehang a ka bula sekolo sena sa ho bolotsa ke nahana motho a tlamehileng ho bula sekolo sena sa ho bolotsa. A ba tseba ditaba tsa setso hantle a tseba hore ke eng ntho eo a tlamehang ho etsa. And-e le ho bana ba fihla ho yena bana ba fihla ka tumellano ya batswadi ho yena bana ba se ke batla fela ba se na tumellano le batswadi ba bona.

O kile wa utlwa ka nako e nngwe o le di-pain-eng o sa tsebe hore o etseng mmele o le bohloko ho tle motho ho wena a o bolelle ka dipilisi tse matlafatsang masole a mmele ka hobane o di peneng. Mmele wa hao o bohloko o tlo nkela o reke empaneng o bo sa tsebe hore dipilisi tsena ke tsa mokokotelo hobane ka baka la ka di-pain tseo o leng ka hare hare ho tsona o tlo di reka athe ha se tsona ke tsa mokokotelo. Bohloko boo ba ho reka dintho ha di sebetse.

Matsatsing ana ao se re phela ho ona kajeko di-platform-ong tse leng hore se di etsahala matsatsing ana. Dintho dingata tse rekiswang. Ha re sa tseba le hore tse leng fake tse feng le tse leng right ke tse feng se re reka feela. Ha re sa tsebe ba tse loketseng maphelo a rona ke tse feng tseo tse leng hore se di rekiswa matsatsing ana a kajeko ho tletse di-fake.

Akere ke nna le mohatsaka ba e leng hore re na le mathata ba lehlakoreng la habo mohatsaka ha hona moo ba kenang teng. Ha re tla tabeng ya ho ya tleleniking ee, bona ha ba dumellane ka ho ya tleliniking empa neneng bothata ho bona le bona bothata bo na le nna le molekane wa ka seo se tlo tlameha hore nna le molekane wa ka. Re buisane hantle ka taba ya ho etela tleliniking re ke re lo bona hore ho etsahala eng.

Ho rutwa ka thobalano dikolong e nepahetse ha ya nepahala, e nepahetse hore ho rutwe ka yona hore ho tsejwe hore thobalano ke eng hore ha o etsa thobalano, ho etsahala eng empe hobaneng ba bang ba batho ha ba rutwa ka thobalano ba batla ho e etsa ka mokgwa oo ba rutilweng ka yona. Empa neng neng batho bana ba ne ba hlahiswa feela leseding hore thobalano ke ntho e jwang e thibelwa jwang thobalano.

Ke le mosuwehlooho wa sekolo ke tlo araba motswadi enwa ke re ho yena mme motswadi thuto e jwalo sekolong mona e teng e ya etsiwa e a etsahala ebile ka kopo le hlompho ho ebe le hore wa nyatsa. Ke ne ke kopa hore o tle ka letsatsi le tjena o tle o tlo iponela hore thuto eo wena o buwang ka yona, hore e teng mona sekolong ebile ya etsahala o tle o tlo dula ka phaposing ya ngwana wa hao ho thuto eo e etsiwa class-eng ya hae.

Nka ba eletsa ka hore ha o le HIV ha se hore ke bofelo ba lefatshe o wa phela ka HIV dilemo fela ha o ntso o lo re o itshwere hantle. Ha re tla tabeng ya hore ho be le ngwana ngwana a ka tshireletswa motswadi HIV ha ebe ele hore o batla ho ba le ngwana e teng pidisi eo a fuwang yona pele a lo pepa hore ngwana a tle a thibelwe hore a fumane kokwana ena ya HIV o fuwa pidisi pele a hlaha.

Seo nka ratang hore se hlahiswe mabapi le letsatsi leo la bontate. Ke lena la prostate cancer eo ke bonang hangata ekare bo ntate ha ba e nkele hloko hobaneng le mane ditleliniking ba tshaba ho ya ekare o ka ba le yona puisano ena le bo ntate ba bontshiwa ka lona lefu lena la prostate cancer ho bontate.

Ka hobane ke ya kula ke ya e hloka meriana ena o fumane ka nako e ngwe ke ntse ke ya tleliniking ha ke e thole ke nka nako e telele ke sa thole meriana ya hlahe yena ya sebetsang tleliniking kapa sepetlele a cover ho nrekisetsa meriana ena. Bonneteng ee, ke tlo dumella ho e reka meriana ena hobane ke ya e hloka ke ya e hloka meriana ena ee, ke tlo dumela.

Nna ho ya ka nna hwa hlokeha haholo hore batho ba nwe meriana ya bona ya HIV hobane ha o sa e nngwe o tlo kula wa tseba ha o nwa meriana ena ya hao ya HIV o thibela kokwana ena ho ata mmeleng wa hao. E tshwana le ha o etsa o build-a le bota o builder le bota hore kokwana ena e se ke ya tlolela ka ho qane ho le bota. So, ha o sa nwe dipilisi dikokonyana tsena kokwana ena e tlo thuba lebota leo and ha e se e le thubile ke kotsi fela o tlo kula. Nna ke re ho wa hlokeha hore batho ba nwe dipidisi tsa bona tsa HIV.